Ka setso sa ko gae, basimanyana ba apara tshega, basetsanyana ba apara makgabe, bomme ba apara motlokolo, mme mosadi ga a nyala o apeswa . Mo dinakong tsa segompieno, dilo tseo ga di sa tlhole di apariwa gotlhelele, gotlhelele ga di sa tlhole di le teng ebile ga gona fo o ka di bonang teng, selo se santseng se le teng ke e bonwa fela ga motho a nyala. Di fetogile thata mo e leng gore ge motho a apere gone jaanong, o ka se tlhole o supa tshega kana makgabe.

Meaparo ya setso e e dirilweng ka tsela ya gone jaanong ya botshelo ba gone jaanong, e ka kgona go apariwa ko di-conference-eng. Mme meaparo e le ya kgale yone, e ka se kgonege gore e apariwe ko di-conference-eng, re tlhoka gore makgabe le ditshega re di dire ka tsela ya segompieno, re kgone gore re di apare ko di-conference-eng.

Moaparo wa Setswana wa setso o montle ke , ke moaparo wa basadi ga ba o apere ba ya go nyalwa ka tsatsi la bone la lenyalo. Moaparo o o montle ebile o fa seriti, o fa motho wa mosadi seriti se se tseneletseng, mo e leng gore wa tlotlega thata ga setse a o apere, tšale gagolwane o ba mo beyang one mo magetlheng, tuku e ba mo rwesang one, moaparo o ke o rata thata ebile o fa motho wa mosadi seriti.

Nnyaa, ga ke dumele gore diaparo tsa setso ke tsona tse di rotloetsang bašwa go apara diaparo tse dikhutshwane kana tse . Lebaka la ka ka gore batšwa ba le bantsi diaparo tsa setso ga ba di itsi ebile ga ba di tsele tlhogong. Go le gantsi diaparo tsa setso re di bona morago ga sebaka, ga go na le tiro e rileng or-e moletlo o dirileng, so diaparo tse tsa setso ga di na seabe mo moaparong wa segompieno mo bašweng.

Diaparo tsa setso, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa, ga di tshwane, di a farologana go ya ka setso, di farologana le go ya ka mebala ya setso. Motho o kgona go mo bona gore kwa setso se feng go simolola ka mebala a e apereng, re kgona go bona gore mobala o kwa setso se feng, mme tseno di dira gore motho a kgone go bontsha ngwao ya gagwe le go itumela ka ntlha ya diphalane, o kgona go apara fashion-e ya baTswana mme o e dirile ka mebala ya Sezulu, go bontsha gore wena o wela ko maZulung.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanelwa go simolola go apara disekete tse di telele le mosese e metelele, a ithate ka sengwe kwa lethekeng, a beye sengwe mo magetleng a seka a ntsha magetla, a rwale tuku ka nako tsotlhe. Se se kaiwa jaaka go bontsha tlhompho, se kaiwa jaaka go bontsha tlhompo go ba lelapa la bo monna le go itlhompha jaaka mosadi yo o nyetsweng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana, go le gantsi di dirwa ka letlalo la phologolo, ba dirisa matlalo a diphologolo go dira diaparo tsena, seo se diriwa ke gore diaparo tse di dirilweng ka letlalo la phologolo, di kgona go tsaya sebaka di sa senyege. Maina a diaparo tsa setso tsa Setswana ke makgabe, motsokgolo, ramphetšhane le tshelo.

Setso ga se tsamaisane le diaparo tsa basadi, tse basadi ba di aparang segompieno. Basadi ba segompieno ga ba apare diaparo tse e leng gore di amana gotlhelele le setso sa kgale, basadi gona jaanong, ba apara jaaka banna, ba apara ka mokgwa o ba ratang. Kamano e leng teng magareng ga setso le diaparo tsa basadi gone jaanong, ke diaparo tse dintshang nama le .